Hore hoo ho bakwa ke hore batswadi ba tseba hore mabitso a ho thwe lebitso lebe ke seromo. Mabitso ana na ke ona a mang ha a fane ka moelelo o motle. Le hape a mang ba nahana hore bana ha ba hola, ha ba no ha ba no a rata. Ke ka hoo ba sa kenyeng le hape a iphetapheta, fumana le bisitse bana ba five ka lebitso le le leng. Ke hona hoo ho etsang hore ba skebe ba le kenya moo.

Bothata bo bothata e qala e le bona bo ausi ba bona kapo bona bo abuti ba rona, haholoholo e etswa ke bona bo ausi ba rona. Bana ba nyalwang ke matswantle. Matswantle a tla ka mona na hore ba tlo kgona ho bula dikgwebo. Empa rona bo ausi ba rona ha ba lemohe seo. Ke hona moo moo re senyang teng mme re fanang ka matlo. Moo ba qetelletseng ebile ba etsa le di-shop-o teng ebileng re fanang le ka dijarete teng. Le hape ke ho lapa ha batho moo ba qetelletseng ba rekisa le dijarete le di le matlo ana na a mmuso e ba ahelwang ba qetelletseng ba rekisa le dijarete le di le matlo ana na a mmuso e ba ahelwang ba qetelletseng ba a rekisa teng ke hoo ho sentseng batho ba rona teng, tlala.

Eya, ke nahana hore ba ka re supa hobane seo re leng motlotlo ka sona rona re le Basotho ke hore re ikgantsha ka puo ya rona. Le ka leleme la rona. Ke lona le re bontshang hore tjhe bana na ke bona, bo Phoka, Bataung, Basotho. Ntho tse matla. Ke tsona batho ba ka kgonang ho re ka sona hore kannete nnete bona, e ntse e le bona e le kannete. Ha e le puo ena e matla a e fuweng e re e bapatsang e bapalang ka yona.

Ke mo tsebang e ne le Kgosi Malatsi Motsepe hore ho qetetse ho ba ne le ditsha tse qetellang hore di seuwa feela, ke hobaneng batho ba kgale kgale ba ne ba se na masepala. Ke yona e e la ka etsa hore barena ba qetelletse, ba se ba ba seile ditsha feela. Ba di sehile hore o mong le o mong a kgone ho ba na le setsha se leng sa hae, e ne le yona tsela e ne le bobebe.

Atjhe e le kannete ha matsatsi a tsa tsamaya tjena mmino wa tjhentjha. Hee, ba re ntho ke lekompo ho na jwale re tsamaya le mmino ona ba reng ke lekompo. Hangata o hlaha Limpopo o hlaha Limpopo kwana mara ho na jwale ke bona ho na jwale o so le moholo, o so le moholo o ba moholo mmino ona na. Moo e leng ho na jwale ba kentsha le di le dibini tsena na tse hlahang Lesotho. Hona jwale ho so kena le dibini tsena tse hlahang Lesotho lekompong mona. Mme ba bina le bana ba tswang Limpopo ke yona e se tumme haholo.

Ho ya ka ye ka matsatsing a hona jwale ke bona batho bana ba kereke, ha ba tsamaya ka sehlopha jwalo, ba se ba tlisitse ditshele, ba se ba tlisetse ditshele fela ka mona ka malapeng. A hore o phela jwang le hore ho kula ha kae. Ke yona hoo ho etsang batho hore hona jwale ba se ba skebe, ba ba amohela le leng nna ke bonang hore nkekebe ka ba amohela. Hobane ha ba tlile ka malapeng, ba tlile ba tlo sheba hore re phela jwang le hore re kula re loka ho hokae le hona jwale. Batho ba sa rorisa Ntate Modimo, ho seka ha ba ne ba mo rorisa pele.

Modiyanyewe ke katiba e ntle, e ntle, e bontshang re le Basotho. Ke katiba e ntle, e leng haholo ebileng ke bonang hore ke fashion-e ya se leng kajeno eo batho ha ba qala ho thwe feela re tene ho ya ka meteno ya rona. Re le mefutafuta ho bontshang hore ha re o tenne ke rona Basotho. And-e ntho e ke e ratang ka modiyanyewe e ngotswe mona hodimo mona hore Sesotho e bontshang hore ke ya rona tjhe, e leng rona Basotho.